Ugogo uMaNtuli kufanele acabangele ukutshala imbewu, imbewu evimbela imvunulo nasezixazululweni zokugcina amanzi, ebeka phambili lezi izixazululo ezingemva kokutshala imali ngaphambili kwesizini ejwayelekile futhi eyomile ukuze aqinisekise ukuthi uthola ithuba elihle kakhulu lesimo sezulu saseNingizimu Afrika.

Ukuvundiswa komoya ngenkathi ezimele ezintweni eziphilayo akucace kahle futhi kusebenza kahle kunokuphikisaa nezinambuzane noma impova yamanzi enikeza ukulethwa okuhlosiwe.

Ngokwenza kahle, inhlangano ipulazi lewayini, zingakhulisa kakhulu ikhwalithi yamagilebhisi okuholela ewayinini ngobunzima bokubunambitheka, ibhalansi kanye nekhono lokuguga. Ekugcineni kwandisa inani labo noma noma bekhethe kanye nesikhalo sabomthengi.

Mina angiboni ukuthi-ke kukhona okungashintsha ngoba kuyefana noma kuthiwa-ke kufika izitshalo ezintsha kodwa kuzobe kusafana nokuthi-ke izitshalo ezindala. Yonke nje into inesikhathi sayo nje.

Ukutshala kufanele kube nesikhathi sakho ngoba iy'ndawo azifani futhi-ke nenhlabathi kanjalo ayifani. Kukhona le evundisayo, kube khona le engafundisi. Futhi kuya ngokuthi utshalela kuphi nanokuthi utshalani. Yingakho isikhathi esiningi kufanele uqikelele ukuthi ubheke isikhathi ukuthi-ke, ngayiphi inyanga kutshalwa ini? Ngayiphi inyanga utshale ini?

Into engiyibonayo ukuthi ingaba right for uThabo ukuthi athole indlu endala, la azokwazi ukuthi achaye khona amasaka, mase eyabeka phezulu ukuze kuzokwazi ukuthi kome. Ngoba uma eke wakuchayela phandle, kuzofika iy'mvula zikukhukhule konke.

Kunzima kona mawuvuka ekuseni, kunzima, kodwa-ke umsebenzi wumsebenzi. Kufanele uvukile, uyathanda noma awuthandi. Nami ngiyimi, bengingavuka ngawo u-five ekuseni, ngenzele, ngenzela ukuthi-ke ngikwazi ukunakekela imfuyo ukuthi nayo idlile. Ngoba makuwukuthi akudli yona, nami ngeke ngikwazi ukuthola okuya ngasethunjini. It's either izulu liyana noma alini, kufanele impela ngivukile.

Njengoba zithuthukisa isimo senhlabathi ngizokucebisa ukwakheka kwayo, ukugcina amanzi, ukutholakala kwezakhamzimba, ukukhuthaza imisebenzi yamagciwane kanye nenzuzo, kanye nokuthuthukisa imiquba wenhlabathi, nokumelana nezimo ezinzima.

Ukusebenzisa izibulala izinambuzane nomanyolo wamakhemikhali kungalilimaza, kungayilimaza inhlabathi, amanzi, kanye nempilo yabantu nezilwane futhi ngokunjalo.

Ukubuyekezwa komhlaba kuyadingeka ukulungisa ukungalingani kwemvelo, kodwa kumele kwenziwe ngendlela efanele futhi engaphazamisi ukukhiqizwa kokudla noma umnotho.

Njengomlimi obhekene nokuhlasela kwezinambuzane ezinzima ezisongela izivuno zami futhi, ngingazama izindlela ezahlukahlukene zokulawula ukuze ngivikele izitshalo zami.

Njengoba ngingakaze ngicabange ukuthi ngizoba umlimi, kodwa ukusebenzisa i-hydroponic greenhouses encane, ukuze ukhiqize ukudla ngaphakathi kwenhlabathi okuyindlela entsha yokulima, abanye abangayikholwa kodwa abanye becabanga ukuthi ingasiza ekuxazululeni ukushoda kokudla emphakathini.

Uma ubuklama uhlelo lokusebenzisa lokulima izici obungaba nazo, singabandakanya ukulandelela isimo sezulu, ukuphatha izitshalo, ukuhlela imisebenzi, uxhumane nabanye abalimi, kanye nokufinyelela olwazini oluwusizo.

Ukuzama ukukholisa abalimi bendabuko ngokubonisa izinzuzo zobuchwepheshe kwezolimi nemiphumela ebonakalayo kanye nokufundisa nendlela elula ukuthi-ke bengakusebenzisa kanjani.

Ungazihlola izidingo zokupakisha zenkampani kanye nemigomo ngokucwaninga izidingo zamakhasimende, imithetho kahulumeni kanye nemigomo yenkampani yangaphakathi.

Izisebenzi zingaqinisekisa ukuphathwa nokunakekelwa okufanele kwezitshalo ezithambile ngokusebenzisa ama-gloves athambile, ukuphatha izitshalo ngobumnene kanye nokubeka ezitsheni ezifanele ngemuva kokuvuna.

Njengoba uqonda umlando wepulazi lakho kodwa ukhathazekile ngekusasa lawo, ungacabanga ukuhlola izindlela ezintsha zokulima noma ukuthuthukisa ibhizinisi lakho ukuze uqinisekise ukuthi umndeni wakho uyaqhubeka nokuzuza kuwo.

Amazwe ahlukene noma izifunda zibhekana nokuvuna ngesandla kwemigomo yabasebenzi nemithetho, ngokubeka imithetho ephathelene neholo, izimo zokusebenza kanye namalungelo abasebenzi bezolimo.

Ukukhungatheka kwami mayelana nokuhluma okuhlukile kanye nokudumala kokufaka umzamo entweni, futhi ungayiboni imiphumela kungaba yinto edidayo futhi engakhuthazi.

Ungacabanga ukuthi imiphakathi ingasiza abalimi abadonsa kanzima, ngokubanikeza usizo lwezezimali, izeluleko zezolimo, izinhlelo zokuthuthukisa imikhiqizo yabo, kanye nokubasiza ukuthola izimakethe ezintsha.

Njengoba ngingumlimi noma isisebenzisa sezolimo esinikezwe umsebenzi yokuphatha izinambuzane ensimini yezitshalo, kungadingeka ukuthi ngigqoke i-PPE efana namaglavu avikelayo, izingubo ezivikelayo, izicathulo ezivikelayo, kanye nemaskhi yokuphefumula, ukuze ngivikeleke kumakhemikhali.

Ezinye izindlela zokunciphisa umonakalo kanye nemfucuza ngesikhathi sokuvuna ngesandla, sihlanganisa ukusebenzisa amathuluzi afanele, ukuqeqesha abasebenzi ngendlela efanele, kanye nokuhlela kahle inqubo nokuvuna.

Ezinye futhi izinto ezibalulekile ngokucatshangelwa ekusebenziseni izinto ezenziwe ngamaphepha ekupakisheni ukudla, zihlanganisa ukuqina kwephepha. Ukuthi liphephile yini ukuthintana nokudla. Ukuthi futhi lingavikelwa yini kumswakama nomoya, kanye nokuthi lingagayiwa kabusha yini.

Okokuqala nje engingathanda ukuthi-ke ngisekele ngakho, ukuthola izinsizakusebenza okunjengogandaganda, imishini ezongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ukulima, iy'tshalo ey'hlukahlukene engizozitshala, izinto engizoy'sebenzisa ukuqeda amagciwane kanye nezinambuzane.

Kungasiza kakhulu ngoba , kahle kahle , umhlabathi iwona okumele ngabe uvundisa ukudla. Yingakho-ke kungafanele ukuthi u-check-we ngaso sonke isikhathi, ubhekwe ukuthi usasezingeni eliphezulu yini, ukuze ukudla okuzotshalwa kungezukonakala.

Uma kuwukuthi-ke kungasiza ekutheni kutshalwe ngesikhathi esifanele, kuphinde kuhlolwe njalo, usuku nosuku, ukuthi-ke azikho yini iy'nambuzane. Uma zikhona, bechize ngalowo muthi abezobe bewutholili ukuze kuzokwazi ukuthi-ke izitshalo zikhule ngendlela, futhi zingonakali.